Umuthi obizwa ngokuthi uyawufaka la osulime khona, uwufake yonke indawo, uqikelele i-safety. Ufaka amaglavu as uwufaka lo muthi ngoba uyingozi kakhulu. Ubulala konke ukhula, libulale ney'nambuzane nakho konke okumelene nokukhula kwezitshalo. So, thola ufake emgodini nala osulime khona, kuzo bese-ke kubulala konke ukhula ney'lwane nemuhlwa ongahle kuphazamise ekulimeni kwakho.

Okuyaye kusebenze kahle uma uvuna ngesandla, ukugqoka ama-gloves ngoba asazi ukuthi phakathi lapha emhlabathini ungahlangana nani. Kuningi ongahlangana nakho okungahle kukulimaze kukukhiphe nanegazi. So uqikelele ukusebenzisa ama-gloves ukuze uzobamba kahle izinto ngokuzethemba nokuphepha futhi ungalimali.

Kuyafuneka ukuthi onge imbewu, wonga nanemali wonga nesikhathi futhi kwisitshalo asitshalayo ilesi sitshalesemvelo. Kunalesi esesidlulele emshinini bese imvelo igcine ingabe isayiyona le ephuma emhlabathini. So, siyakuqikelela nabantu ukuthi-ke siyaba-encourage abantu ukuthi basebenzise i-seed vele evela emhlabathini beyisebenzise beyisebenzise ukuze sigcine izitshalo zibe orijinali ziphume kwimvelo.

Mphakathi umhlaba yinto ebalulekile kakhulu. Kunemali kakhulu ukuba nomhlaba, angisaphathi-ke uma sekukhona nezemvelo, nezivuno khona lapho. Ngiyanincenga bantu bakithi, asiqaleni silime asiqaleni silime, kunemali eningi ekhona. Uma uzotshala unisele uthole la ozokwazi ukudayisa khona ungenza imali eningi uzihlalele kunokuthi uyokwenza ezinye izinto ezifana mhlampe nanokufunda uma unganaso i-skill-i.

Bahlali nani mndeni, siyazi ukuthi-ke sidiphendela, njengabalimi sidiphendela ekutheni ukuthi imvula siyilethele ngamanzi ngoba singenawo amathuluzi anokusho la azokwazi ukusiniselela amasimu ethu noma lingananga. So, ngoba sikule simo sokuthi singabi nawo amathuluzi anokusho siyadiphenda kakhulu emvuleni, ngoba futhi siy'thola sikwisizini la khona imvula iyimvela kancane. Kuthanda ukuba nzima nje ngathi kubalimi. So, siyacela ukuthi nibe kanye nathi ni-understand-e ukuthi okwamanje imvula isencane kodwa siyathemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi lizophinde line.

Njengomlimi osenqume ukuthi ezemshini ngiy'shiya phansi, sengizosebenzisa izandla. Bengingathanda ukuthi ngibe nespeti, ngibe nemfologo, ngibe nama-gloves, bese ngiba nama-gum boots, bese ngiba ne nomdansane wokusebenza, ngibe ney'buko. Ngicabanga ukuthi wonke lama besengiba nepayipi ithumbu elamanzi. Konke lokhu ngicabanga ukuthi kuzokwazi ukuthi kusebenzeke ngakho.

Okubalulekile kakhulu uma usebenza ngesandla ama-gloves njengoba bese ngishilo ekuqaleni, ukuze uphephe ungay'tholi usuphuma igazi, noma ungay'tholi usuthola uphoyizeni thizeni ngoba kunezilwane la ngaphansi komhlaba. So, abantu baqikelele ukuthi begqoke ama-gloves kakhulu ngoba njoba kuthelwa umanyolo nje awazi ukuthi kukhonani lapho ikakhulu impela. Ney'buko, nama-gum boots, kuyafuneka konke lokhu ukuze sizivikele emhlabathini wethu.

Ukulima kwenza ukuthi umhlabathi ube namandla, kube umhlabathi ongasebenziseka. Kube ngumhlabathi ongakwazi ukwakha kuwona. Kube umhlabathi ongasebenziseka ngey'ndlela ey'ningi. So, kuya ukulima-ke kufaka nomanyolo, abanye bafaka nezinye izinto ezikwenza ukuthi umhlabathi unone ube-rich ukuze ukwazi ukusebenzisa ngey'ndlela ey'ningi, mhlampe ufuna ukutshala noma ufuna ukwakha.

Ukuphatha izibulali zinambuzane kuyingozi kakhulu, kuyafuneka ukuthi uqikelele ugqoke ama-gloves, ugqoke nezibuko. Ugqoke ugqoke neshethi elide, umdansane omude ongavezi ungavezi umzimba ukuze noma noma lo phoyizeni lo, phecelezi . Uma itheleleka emzimbeni kodwa ibe itheleleka ey'mpahleni not emzimbeni, hhayi ezandleni futhi not esebusweni. So, abantu abaqikelele ukugqoka iybuko, nalapha okulokhuzana isamfonyo. Begqoke amaguzu, begqoke umdansane ophelele ongavezi lutho, ukuze abantu bephephe. Bengay'tholi sebe sebelimazwe izibulali zezinambuzane.

Besicela lapho kuhulumeni nabaphathi bakhe, njengesakhamuzi esidiphendele ekulimeni ukuze kwazi ukuthi sithole okusethunjini thina, umndeni nomphakathi wonke. Siyacela kakhulu nisixhase ngalokho eningasixhasa ngakho ukuze kwazi sithuthukise silale sidlile, futhi sizokwazi nokuthi-ke sikwazi ukufundisa abanye bebe namakhono okutshala. Bengagcini ngokuhlala phansi kodwa bebe namakhono okutshala befunde bethole ama-skills, ukuthi kutshalwa kanjani, kulinywa kanjani, kuvunwa kanjani? Besicela kakhulu usizo, siyakwazi siyakwazi ukulima, siyakwazi siyazi ukuthi sifunani. Besicela usizo nje kule zinto esiy'dingayo sizokwazi ukuthi-ke sithuthuke siwumphakathi.

Say'thola sivuna iklabishi, sivuna ispinashi, sivuna ukherothi ngesandla. Okulula kakhulu-ke ngoba izitshalo lezi ey'ncane futhi ezinganabungozi.

Yebo, ngingavuma. Kubalulekile ukuthi isilwane siphile njengoba sasidalelwe ukuphila ngaso. Uma isilwane sesiphila ngenye indlela, asisabi le nto eyiyona. Inkukhu kuyafuneka ukuthi izulazule inikwe umgqakazo phandle ikubone ukukhanya bese ibuyela. Kudala izifo, izifo eziningi zivela ngakho lokhu ukuthi izilwane aziphathwa ngendlela ekwakumele ziphathwe ngayo njengoba zadalwa. Siy'thola sesinezifo ezingachazeki esingazi nokuthi zivele kanjani ngenxa yalezi zimo ukuthi-ke iy'lwane sesizenzisa izinto okungamele nokungasiyo imvelo.